Hi mavonelo ya mina ni vona swi ri na rihanyo ra kahle hikuva swakudya leswi swi ve na vukamberi lebyi byi humaka eka swa ntokoto ya swakudya. Naswona swakudya leswi swi na masiku lawa swi kombisaka ha wona swa ku swi nga tshuka swi onhaka rini. Naswona u ta kota ku swi tiva ku a swa ha fanelanga leswaku u kumeka u kha u swi tirhisa eka nkarhi wolowo.

Tinguluve i swifuwo swa kahle eka mikarhi yin'wanyani, eka mikarhi yin'wani a hi swa kahle. Hikuva eka tindhawu leti ti tshamaka eka tona, ti va ti nga basanga, ti va ti thyakile hi ndlela ya ku ya ku va laha ti nga kona ku na risema ro ka ri nga ri kahle.

xo sungula i ku tiva ku loko nkarhi wa ntshovelo wu fika u va u lulamisile leswaku or leswi u lavaka ku tshovela swona u ya swi veka kwihi, leswaku swi va na vuhlayiseki bya kahle. Naswona swi hlayiseka swi va na rihanyo ra kahle loko.

mina ndzi ta eka khasimende ya mina, ndzi yi byela leswaku leswi yi nga swi kuma eka masi lama yi nga ta yi ta ma xava eka purasi ra mina, ku lo vuya ku endleka xihoxo, tanihileswi yi nga kuma voya endzeni ka masi. Naswona i xihoxo xi nga endla hi va sengi va masi, leswaku ku hela ku wela voya endzeni. Khasimende ya mina ndzi ta yi nyiketa tin'hweti timbirhi leswaku yi hamba yi ta teka masi ya mahala, eka purasi ra mina.

Hi ku ya hi mina, ni vona switirhisiwa swa le mapurasini swi nga onhi helo ka ku ka mintirho ya vanhu, hikuva switirhisiwa leswiya swi tirhisiwaka swi endla leswaku ku hatla ku tshoveriwa hi xihatla. Naswona switirhisiwa leswi swi va swi kha swi tirhisa hi vanhu. Xin'wana i ku vanhu hi vona va swi tirhisaka switirhisiwa leswi leswaku swi kota ku tirha, handle ka vanhu switirhisiwa leswi swi nge tirhi.

E-e, a ndzi voni swi ri na xihoxo kumbe khombo eka vatirhi hikuva, loko va kuma vuantswisi na rihanyo ra vona ri kota ku va kahle, tanihiloko tindhawu ta vona va endla leswaku ti tshama ti basile. Na vona loko va pfuka va ya tirha, va suka va endle leswaku eka tindhawu leti va etlelaka eka tona ku va ku basile na vona va tlhela va famba va ya eku tirheni va basile.

Miroho yo kandzeriwa, miroho ya tin'hwembe, miroho ya mandhandha.

I swivungu hikuva swi tshama swi ri kona ehansi, naswona swi dya le ka swibyariwa sweswi swi nga kona.

Swi pfuna leswaku masi ma nga hatli ma onhaka hi ku hatlisa.

I tihuku leti ti fuwiwaka emakaya, hikuva tihuku leti ti fuwiwaka emakaya ti dya swakudya i leswi ti ti xaveriwaka swona. Naswona a ti tlhaviwi tinayiti leti ti endlaka leswaku ti kula hi ku hatlisa.

I ku endla leswaku varimi va dyondza leswaku loko va fanele va rima, va fanele va swi endlisa ku yini. Na tindlela ta kona leti va fanele va nga ti tirhisa ku hi tihi.

hi mavonelo ya mina ni vona ku nga ri mhaka leyi yi nga tsakisiki, hikuva mati lama ma hlambiwaka ha wona, ma va ma nga basanga. Naswona ma va ma nga ri na rihanyo ra kahle eka vanhu. Hi ndlela leyi a ya lulamanga ku va ya ti kuma ya ya karhi ya .

Swi endla leswaku etindhawini leti ku nga vi na nhluvuko hikuva tindhawu ta van'wamapurasi ti ta va ti khululekile eka khombo ra ku endlela leswaku swakudya leswi byariwaka swi nga ha koti ku ya emahlweni swi mila.

Eya, ndzi nga antswisa leswaku na va vuhlayiseki naswona va tirhisa switirhisiwa leswi nga fanela, ku fana na na ku va va ambala swa le mavokweni loko va ya eku byaleni.

Ka van'wamapurasi va fanele leswaku va endla mhaka ya ku ku va ku ku borhiwa mati kwalaya epurasini, leswaku mati ya ta tshamela kona hi mikarhi hikwayo.

Ndzi nga lava leswaku va ndzi pfuna hi switirhisiwa leswi swi nga ta endla leswaku loko ndzi sungula mhaka ya vurimi, ndzi nga tshuki ndzi kayivela xo karhi hi mikarhi hikwayo.

ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a va na mbilu yo leha loko swi ta ka swilo swa vurimi, hikuva swilo swi nge fani hi mikarhi hikwayo.

mukhusa, majenje, maxonja na miroho.

eka masiku lawa ku tirhisiwa vulongo bya tihomu. Va byi omisa kutani va byi chela ehansi, endzhaku ka nkarhinyana va rima ehenhla ka byona. Loko va hete ku rima swi endla leswaku leswi rimiwaka swi kula hi ku hatlisa nakona swi va swa ha ri .

Ri tumbuluxa hikuva vanhu vo tala va va ri na mintirho leyi va yi tirhaka, hikwalaho ka vurimi. Naswona endzhaku ka ku rima leswi swi rimiwaka, swi tekiwa swi ya xavisiwa ematikweni mo hambanahambana.

ndzi nga vula leswaku swirilo swa vanhu hinkwaswo swi tswakarile, naswona hi ta endla hi laha hi fanekele hi lunghisa ha kona.

Ku endla leswaku ku van'wamapurasi va tirhisana hinkwavo ku va va byala swibyariwa, naswona ku ri na ku va ku ri na tindlela leti va pfunanaka ha tona.

Ina hikuva i nchumu lowu wu nga ni ntswamba na vulombe.

I ku va swifuwo leswi swi endliwa swiambalo, kambe hi tlhelo rin'wana ku va ku endliwa swakudya.

I miroho, makhavichi, ni makwembe. Naswona a fanele a languta minkarhi ya kona, hikuva swi na minkarhi ya kona leyi xi fanekele xi byariwa ha yona.

ku va u omisa u fanele u rhanga u byabyisa nyama, a yi vupfi ku ya emahlweni, u chela munyu . Emahelweni ya swona u swi tshika swi oma u swi veka edyambyini.

I ku va vatirhi va ri na vuhlayiseki, naswona vatirhi va tirhi hi matirhelo lama kahle loko swi ta eka vurimi bya vona.

U fanele ku va rhanga a tiva leswaku laha a lavaka ku endla vurimi kona, mati ma nga kumeka hi xitalo na.

Xi kombisa leswaku vanhu va tiko a va ha fanelanga ku fika laha ku nga na swa van'wamapurasi, naswona swi nga khunguvanyisa eka swa van'wamurimi.

ti fanele leswaku ti dya makhavichi, na makwembe, ni miroho yo karhi.

Hikuva hi mikarhi yo tala va va va nga ehenhla ka switirhisiwa. Va va va yimele edyambyini, va karhi va tirhisa switirhisiwa leswi swi .

I ku nyika van'wamurimi ntlhontlho leswaku va kumeka va kha va rima hi xitalo.

Ina hikuva loko nkarhi wa vurimi wu fikile swa vurimi swi nga talanga, swi endla leswaku nxavo wa leswi swi nga rimiwa ku ya ehenhla.

Ndzi vona thekinoloji yi ri tirha hi hi ku ya hi mfanelo hi ku va a kota ku swi vona leswaku leswi swi fanerile ku yi a nyikiwa vanhu, kumbe a swi fanelanga.

ti fanele ku va ti nyikiwa swakudya swa ku fana na mavele.

Ndzi nga tiyisisa leswaku ndzi famba na vona eka swibedhlele swa le kusuhi.

Ndzi titwa kahle ngopfu hikuva swakudya leswi, hi swona swa rihanyo ra kahle. Naswona i swakudya leswi nandzihaka.

A nsinya kumbe ximilana lexi nga na nghozi vutomi eka vutomi bya munhu i mhangani. Mhangani a yi fanekelanga ku tirhisiwa leswaku yi dyiwa ngopfungopfu hi vana hikuva yi nga tshuka yi onha rihanyo rihanyo ra vona naswona yi endla leswaku va nga vi na vutomi bya kahle.

A ndzi ta endla leswaku ndzi vutisa etikweni leswaku a va vonangi munhu a ri karhi a xavisa swakudya swa ku fana na leswi ndzi swi xavisaka naswona a ndzi ta lava ku tiva ku u swi kuma kwini laha ndzi nga ta kuma ntiyiso wa ku hi yena a nga swi yiva.

Vuyelo bya kona i ku va va teka mali yo tala va karhi va nyikela va misava eka varimi naswona varimi va kota ku byala swa swi swa swa mihandzu swa ku hambanahambana hi ku landzelelana ka swona.

Mfumo wu seketela hi ku endla leswaku loko va nyika va xavisela vamatikomambe swibyariwa na vona vona va va va ri karhi va va na tiphesente to karhi leti va ti tekaka eka leswi va swi xaviseke va swi xavisela matikomambe.

U fane u endla leswaku swilo leswi u swi byalaka swa swimilana u tiva mikarhi leyi ya swona naswona swi pfuna ku va u kota ku u tiva u leswaku leyi i mikarhi ya swimilana swa njhani naswona i mikarhi ya swimilana swa njhani. Loko swi ta eka tihuku u fane u endla leswaku ti tshama ti ri endhawini leyi kufumelaka leswaku ti ta kula kahle ti nga vi na nkayivelo na swakudya u fanele u swi nyiketa swakudya swo ringana swi nga pimiwi.

Va nghenelela hi ku va va va xavisela leswi matikomambe ma nga hava naswona va swi tiva leswaku swakudya leswi va swi lava naswona va swi kayivela etikweni ra vona hi ku naswona a va koti ku swi byala hikwalaho ka misava ya vona va matikomambe kambe loko van'wamapurasi va va va kumile chance ku va va nga va ya xavisela va .

Muroho lowu ndzi wu rhandzaka i mukhusa. Mukhusa loko u yi sweka u sungula u yi veka e mati u yi tsakela mati yo hisa u yi chela u yi tshika timinete ti nga ri to tala. Ku fika kwalano wa yi teka u yi chela epanini u sungula ku yi sweka hi mati yatsongo loko se yi karhi yi vupfa u chela munyu ni fish oyili ni tamatisi ku kondza swi vupfa swi va kahle.

A swi bohi hikuva a hi mikarhi hinkwayo leyi u nga ta byala swibyariwa swi mila hi laha u lavaka ha kona kambe swibyariwa leswi swi na mikarhi leyi swi byariwaka hi yona a swi byariwi hi nkarhi wun'wani na wun'wani.

Leswi va hlanganaka na swona i ku va va hlangana na ntlhontlho wa ku va va tikuma va yiveriwa leswi va nga swi byala naswona va nga tshuka va thyakiseriwa ndhawu leyi va byalaka eka yona hikuva yi ta va yi ri kusuhi na madoroba.

Swi dlaya hi ndlela ya ku loko u ri n'wamurimi u fika laha u tsandzekaka ku swi xava naswona i swa nkoka leswaku swi fanekele swi va kona ku kondza u rima leswi u fanekele u swi rima swi huma hi ndlela ya kahle.

Homu yi dlayiwa loko mi lava ku endla ntlangu kumbe nkhuvo wo karhi naswona homu leyi fane vutihlamuleri byo va yi xava byi huma eka va muti kumbe lava va endlaka nkhuvo.

Xipinachi xi na maswekelo mo hambanahambana kambe lexi mina ni xi tivisaka xona i ku loko u xi sweka wa xi tsemelela xi va lexitsongotsongo kutani u xi tseleka epanini ku chela mafurha tamatisi ni munyu u swi sweka u swi sweka ku kondza swi cinca muhlovo ku fika laha swi vupfaka.

Yi pfuna leswaku u kota ku byala miroho yo fana na xipinachi tin'hwembe hi nkarhi hinkwayo loko u twa u se u yi naverile wa kota ku nghena eka ntanga wa wena u tikhela u sweka u dya.

A ndzi ta endla leswaku ndzi tiyisisa leswaku swimilana swa mina swa kula naswona ndzi endla leswaku swimilana swa mina leswi nga ta va swi byarile ndzi fanele swi kumela swilo swa ku va swi swi kurisa ku kondza ku swi kula swi nga fi hi ku hatlisa swi kota ku khomelela tin'hweti to hlaya.

Loko va lava ku senga homu a va yi nghenisa exivaleni a ku ri na timhandzi leti a ti vekiwile exikarhi ka xivala laha va boha kona homu va yi boha nhloko va yi boha na mhandzi leyi va nga ta va yi vekile exikarhi ka rivala. Loko va heta va yi boha milenge va sungula ku yi ku yi senga masi lama ya ya ya tirhisiwaka ku dya ha wona vuswa kumbe yini man'wana masi a va ma sweka va ma endla leswi va swi vitanaka ku i xithuvi.

Huku yi hluvisiwa masiva hi mati mo hisa yi kota ku olova nakona tinsiva ti kota hi ku kusuka hi ku hatlisa.

Ya pfuna leswaku va va na matimba naswona vana va kula va tiyile hikwalaho ka masi.

A yi ri ntiyiso swinene hikuva a mi nga ta kota ku tilawula tihomu loko mi nga landzelelanga madyelo lama a yi fanele yi dya hi ndlela yona naswona a yi ta mi hlupha swinene ku tlula mpimo.

I ntirho wa n'wanuna wa muti ku va a endla sweswo.

Hikuva mavoya ya swona a ma dyeki naswona a ma dyiwi ma tsindziyele ngopfu hikwalaho ka ku i nyama ya le handle leyi fanekele susiwa loko yi yi heta ku dlayiwa.

Ya pfuna leswaku swibyariwa swi kula hi ndlela ya kahle naswona swi kula swi ri na vuaki bya kahle endzeni ka swona byi ri na swakudya swa kahle.

Vuyelo bya kona i ku va tikhemikhali leti ti tshama nkarhi wo leha naswona swi teka nkarhi leswaku ti suka matimba ya tona lama ma tirhaka loko ku byariwa swimilana.

Ndzi nga hlawula manyoro ya le kaya hikuva manyora ya le kaya a ya cheriwangi tikhemikhali naswona ma swi kota ku tshama malembe mo tala u nga se chela man'wanyana manyoro kambe u va u karhi wa ha dya mihandzu ya lahaya ya laha u nga byala kona.

Vanhu ndzi nga va tivisa leswaku vhinyo vanhu ndzi nga va tivisa leswaku tidiriva leti ndzi xavisaka i tidiriva leti ti nga endlaka leswaku miri wa vona wu tshama wu hlayisekile naswona i tidiriva leti ti nga ta ti nga ta endla leswaku va kota ku endla vhinyo loko va ti xavile hi mintsengo ya le hansi naswona yi xaveka hi mikarhi hinkwayo.

Ni nga byala mimangwa, malamula, miroho ndzi ta ndzi ta nyika xikombiso xin'we eka leswi mimango ndzi nga endla atchaar kambe ndzi tlhela ndzi yi xavisa ku kondza.

I timanga ta xintu, ti byariwa hi mikarhi ya ximumu ya ximun'wana naswona loko u ti byarile a ti tshuki ti lava kumbe ku cheletiwa to tikulela hi toxe ku kondza ti vupfa.

Mina ni nga endla leswi swi endliwaka maxinguvalawa. Ndzi nga borha mati naswona ndzi tlhela ndzi akeleta xidan'wana xa ku loko ti lava mati ti kota ku ma kuma hi ku hatlisa.

Malume ndzi nga n'wi hlamusela leswaku swifuwo ku va swi kota ku kula kahle swi fane swi yisiwa eka ntlhavelo wa tihomu leswaku swi nga tshuki swi va na khombo kumbe ku ngheneriwa hi vuvabyi lebyi byi nga ta tshuka byi nghena eka xiharhi xin'wana na xin'wana.

Ta endla leswaku ndzi xava murhi wa ku va wu sivela vuvabyi ensin'wini ya mina naswona ndzi chela jarata hinkwayo ra nsimu leswaku byi sivela ku va vuvabyi bya swimilana swi swi nghena ensin'wini.

Vatirhi va mina ndzi nga va hlamusela leswaku loko va lava ku senga homu ya masi va fanele va swi endla ka ha ri mpundzu hikuva masi ma va ma ha tele naswona tihomu leti va ti nga se mamiwa ngopfu loko ka ha ri mpundzu.

Ina ndzi tshama ndzi vona kumbe ku senga homu. Loko u lava ku senga homu u sungula u yi boha timhondzo u yi boha na mhandzi leyi nga va ka yi ri kona exivaleni kumbe nsinya wo karhi u tlhela u yi boha milenge kusuka kwalano u sungula ku yi senga masi.

Leswaku wa ntsengo wu tlakuka i ku va na tihuku leti u ti kumaka u fanele leswaku u yi kuma yi hluviwini se hi ndlela leyi na mali yi fane yi ya ehenhla.

Leswi ndzi fanele ndzi swi languta eka mbewu i ku va ndzi yi kambela leswaku a yi na swivungu leswiya swi tshamaka endzeni ka mbewu loko yi ri na nkarhi wo leha yi nga ri eku tirheni.

I ku va u tiva leswaku leswi u lavaka ku swi byala swa ha fanerile leswaku u nga swi byala kumbe swi hundzeriwile ku va swi nga ha tirha nakambe leswaku swi byariwa.

Leyi ya ku va ku cinca ka maxelo swi endla leswaku swakudya kumbe swibyariwa leswi u swi byaleke swi nga ha kuli kahle naswona swi nga ha kuli swi ri leswi swo tsakisa.

Hi ku ya hi mina ndzi vona va tirha hi swipimelo swa kahle hikuva va na swiambalo leswi va swi ambalaka loko va nghena ensinwini naswona va na matirhelo ma kahle va swi tiva leswaku va fanele va tirha hi ndlela yihi yo basa.

A ndzi vona swi nga fanelanga hikuva navusiku hi kona laha swimilana kumbe swibyariwa kumbe mihandzu leyi u yi byaleke yi kotaka ku kuma nkarhi wo kula naswona vatirhi va fanele va wisa hikuva ku va se riperile naswona ka nkarhi wa ku wisa.

Hi ku ya hi mina ndzi vona yi pfuna swo tala ku hikuva va kota ku fikelela leswi va swi lavaka naswona swi endla leswaku va kota ku hlayisa mindyangu ya vona.

Mina ndzi nga endla ya swifuwo ndzi tlhela ndzi va byela swa ku swifuwo leswi swi fuweke swi fane swi va na ndlela leyi swi dyisiwaka ha yona kumbe swi dyaka ha yona eka mikarhi ya masiku hinkwawo naswona va fanele ku va va landzelela leswi swifuwo swi dyisaka xiswona hi maendlelo ya kahle.

Hi ku vona ka mina ndzi vona va hola mali leyi ringaneleke hikuva va swi kota ku va va hlayisa mimiti ya vona kumbe ku endla swo karhi leswi swi va pfunaka eka vutomi bya vona.

Mina a ndzi ta n'wi kombela leswaku a hi fakela a hi vekela a hi fakela kumbe ku hi vekelela ti-TV tixawara leswaku loko hi heta ku tirha hi kota ku tshama hi wisa.

Hi ku vona ka mina ndzi vona swi nga fanelanga kumbe swi nga tshamisekanga hikuva va ta vabya naswona va va kunguhanyeteka eka rihanyo ra vona leswaku va nga hanyi kahle.

Ndzi vona swi nga fanelanga hikuva laha etikweni ra vona ku va ku ri na vanhu va ku tala swinene lava na vona va nga swi kotaka ku tirha ntirho lowu wu tirhisiwaka hi vanhu va le handle.

Hi ku ya hi mina ndzi vona swi nga fanelanga hikuva ntirho lowu va wu tirhaka i ntirho wa ku tika swinene naswona swi lava va engeteleriwa tiawara.

Ina va fanele va kuma masiku yo wisa hikuva na vona va va va ri karhi va tirha tiawara ku fana na munhu un'wana na un'wana loyi a nga le ku tirheni.

I ku va ndhawu leyi va tirhelaka eka yona yi va yi nga basanga naswona ndhawu leyi ku va ku ri na vanhu lava va nga ta hatla va va kanganyisa hi ku hatlisa.

I ku va yan'wana mapurasi a ya hakeli vatirhi ya va vona hi ndlela ya kahle swi hetelela swi fika laha vatirhi vo tala va tshikaka va nga ha tirhi kumbe va ya kuma ntirho eka mapurasi yan'wani lama ya va holelaka kahle.